Dithuto tsa bongaka, dikitsiso tsa thuso ya maikutlo, dithuso tsa matlo le ditlhoko tsa dingwao. Thuso le ditlhokego tsa matsatsi le matsatsi, kago ya batho ba ba tona felong la bona ba le nosi. Puso e ka thusa bagolo ka ditiro di le dintsi, sa mathomo bagolo ga ba tshwanela go fola laene ko tleliniking, kgotsa ko marekelong, kgotsa ko penšheneng. Puso e tlamile ya tsenya tiriso e ntšha e e akaretsang bagolo gore le bone ba iphitlhele ba phepesegile.

Nnyaa ke dumelana le setlhogo se sereng, a o bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone. Nnyaa go le gantsi malapa ga a lekane, bagodi ba tlhoka dilo di le dintsi empa o kry-a mogodi mongwe mo lapeng a lwala. Empa agona bagolo motshegare go tlhokomela mogodi, go na le bana, bana ke bana ba sekolo, empa o kry-a mogodi a itshenyeditse ebile a sa ja ka nako. Empa a sa nwa le dipilisi ka nako jalo le jalo. Ne ke ne ke re bagodi ba tlhoka go ya go tlhokomelwa ke batho ba ba ba tlhokomelang for tiro eo, ka gonne mogodi o tlhoka nako.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka kutlobotlhoko, ka gonne go le gantsi ditso di re bana ba tlameile ba sale le bagolo ba tlhokomele ke bana. Empa setso ga se bone gore tsietsi ya bokamoso ba rona e nne tsietsi, sekao fa re na le mogolo mo lapeng a le mogolo a lwala, batsadi ba tsoga baya tirong seo se re raa gore bana ba le teng tlameile ba tlogela dikolo. Fa empa ba tlameile ba tlo tlhokomela mogolo, malapa ga a tshwane e le ruri gore re ka patela mogolo a lefelong ya bagolo. Seo se re ra re tlogela dikolo tsietse ya rona bokamoso bo tsena tsietsing.

Go na le seabe se malapa le setšhaba se di etsang empa fela a gona kelotlhoko. Bagolo ba tlhoko tlhokomeliwa di empa e seng go tlhokomelwa ke bana ba sekolo, gonne mogolo a tlhokomelwa ke ngwana sekolo, go raya gore ngwana sekolo o tlogela sekolo. Bagolo ba tlhoka go tseelwa matsapa e le ruri ke setšhaba le ba lelapa, tirisanommogo ke yone e tla re phidisang bagolo.

Ditikologo di le dintsi di di oka balwetsi ba le bantsi, empa tikologo ya motsesetoropo, ke tikologo e mang le mang a ka iphitlhelang a batla go dula go yona e nale ditlamorago tsa teng. Empa bagodi ba ba gaufi le kwa motsesetoropong ke bone ba ba kgonang go fitlhela di neelo tsa puso, go tshwana le ntlo ya ya bagodi. E mo motsesetoropong, empa ko magaeng o ka se fitlhele go na le dituelo tse di duelwang ke puso for bagodi.

Ke mefuta e mentsi ya matlo a bagolo ba yang ko ona fa ba le bagolo-golo. Empa gona le ya puso, go na le ya poraefete empa ya fepana, ya puso ga ena ditlhotlhomeditswa tse di di dinnye, empa ke mahala fa re bua ka ya poraefete e na le dilo tsotlhe ka mogare empa e batla tšhelete e ntsi, go le gantsi bagodi ba iphitlhela ba tletse ko pusong, re le seemo ga re lekane.

Puso e tshwanetse fela ka go oketsa madi a bagolo a penšhene. Ka gonne go le gontsi malapa a le mantsi a tlhokometse ke bogodi, bona ba ba golo ba. Kakakanyo ya gore puso e batlo tlhokomela bagodi a se kakanyo e shapo, ka gonne bana ba le bantsi mo malapeng ba shebile bagodi ba ebile bagodi ba ba shebile bana. Puso e tshwanetse fela ka go oketsa madi a penšhene, bagodi bone ba tla itlhokomela ka madi, ka go ithekela dijo, ka go patela batho ba ba ba tlhatswetsang ebile ba ba apela. Ba bang ba na le bokgoni ba go ikeletsa dilo tseo kaofela.

Madi a phenšene a fiwang batsofe, bagodi. Ke madi a a thusang malapa a le mantsi. Malapa a le mantsi a phela ka ona madi a a phenšhene ya bagodi, go le gantsi malapa a le mantsi a na le bana ebile ga gona ditiro. Go le gantsi madi a fiwang bagodi ke one a fitlhelang a reka dijo, a reka motlakase, ebile a patela le metsi le jalo le jalo. Malapa a le mantsi a ka itumela fa madi a puso a oketsiwa ka gonne go le gantsi re phela ka ona madi a bagodi.